Njengomfuyi, ndiza kuwuqinisekisa ukuba iigusha zam zihlala zondlekile, zihlala zisempilweni. Futhi ndiza kuqinisekisa ukuba ndixhela iigusha ezininzi ukuze abantu bafumane inyama eyoneleyo ngoDisemba kungashoti, ndikwazi nohamba ndiye .

Uba abantu xa bengafumana imihlaba bangakwazi ukuba bathengise benze amashishini kuloo mihlaba leyo. Batyale, bazokwazi ukuba bafumane imali abazokwazi ukondla amasapho wabo, nonciphiso apho kwimisebenzi kungatsho kube ngcono, izinga lokuba kukhona.

Umntu ofuna ukuqokelela imali yokwakha ishishini kufuneke aqale aqale amashishini amancinci, lawaa enza imali engekho nintsi azokwazi uba abeke, akwazi ukusebenzisa nenye for iindleko zakhe amele azenze endlini.

Urhulumente funeka afake imali enintsi kweli cala lika-Agriculture ngoba banintsi abantu abafuna ukubangena kwezolimo, kodwa abanye abanazo iimfundo ezaneleyo uba bafumane le misebenzi ye-farming nakwi-Agriculture. Kufuneka ke urhulumente azame ukunika nabantu ithuba laba bangayanga esikolweni .

Ndingahamba ndiyofuna amakambi okondla iigusha zam zihlale zi-healthy, zisempilweni. Ndizihambise ziyogonywa zifumane konke ezikudingayo ukuze zihlale zisempilweni erayithi nabantu bazokwazi ukuzithenga.

Into emnandi ngokutya okunkonkxiweyo kukuba akumoshakali, kuhlala ixesha elide. Ngoko ke kuza kukhusela uba izifo nazo zingangeni, futhi ke ukudla, ukutya okunkonxiweyo kulungile ngoba kuyahlala ixesha elide.

Kufuneka ukhuseleko lomthetho which is legal protection. Kufuneka bafundiswe ngamalungelo wabo abasebenzi, kufuneka norhulumente angenelele abaxhasa abasebenzi ukuze imisebenzi yabo .

Ityhuna yintlanzi ehlala emanzini egijima kakhulu kwaye ikrelekrele kakhulu. Yaziwa ngoba neproteyini emzimbeni, futhi ke ilungele nentliziyo. Ineomega three ikukutya okunkonkxiweyo.

Kubalulekile ukuba ndicinge iindleko njengomfama osaqalayo, ndicinge indlela endisebenzisa ngayo izixhobo zam ukuze ndibone ukuba imali iyangena okanye iyaphuma kakhulu. Ndikwazi nokunonophela ukusebenzisa imali, ndiphuhlise nam izinga lokusebenza ukuze ndingamoshi imali, ndithengana namafutha ndingayiboni into endiyenzayo, ngoba amafutha etrekhtha ayabiza kakhulu.

Njengomfana, njengomfama ofuna ukuvelisa iwayini kufuneke ndiqinisekise umgangatho womhlaba endityala kuwo ukuba ukulungele na ukuba ndikwazi ukutyala ii-grapes, ezi ezibizwa ngokuba zii-wine grapes. Kuthiwa ke zikulungele ukuba zenze iwayini ngezinga leswekile ezinalo neasidi nefleyiva ezinayo. Futhi ke kuyaphuma iiwayini ezifana nee-chardonnay nee-sauvignon blanc, ezaziwa ngokuba ke ziwayini ezirayithi, ezi ezithandwa ngabelungu.

Amathuba omsebenzi ayophuma kwezolimo, futhi ke abantu abafunda ezolimo baba nelakhi ukuba bafumane imisebenzi okanye umntu azakhele ifama yakhe xa ngaba ibingumntu vele othandayo ukulima. Kwaye ke nabantu aba banganaso isikolo bakulungele ukusebenza emayini, kungatsho uphuhlise ngokuba uqashe bona aba bangayanga esikolweni kodwa banazo izikilzi futhi bayakuthanda ukulima.

Iingxaki esijongene nazo ngokutya namhlanje kukuba ukutya okukhona ngoku kukutya okungondlekanga i-junk food ikukutya okunepoyizini ngoba namhlanje kuthengisa ukutya.

Izityalo ziyatshabalala xa ngaba kunee-floods, futhi kuba nzima noba ziphinde zivuke and kwenza ukuba kungabi nenkqubela phambili, ziyamoshakala ziyafa.

Iinkukhu zikhuseleke ngokuba zibe nendlu yayo ecocekileyo, futhi iinkukhu ke zikhula kakuhle especially ooramthuthu xa ngaba kukhona ilayithi ngaphakathi ngoba la layithi leya izenza zifudumale kwaye zikhule. Kufuneka ke namanzi ahlale ekhona ukuze iinkukhu zibe sempilweni, uthenge nozifozonke, umfake emanzini zizokwazi ukusela zihlale zinqanda izifo.

Kukulima kunciphisa intlupheko ngoba ezi zinto ozilimelayo ziya kunceda nasendlini njengeekhaphetshu nezipinatshi namazambane netumato. Uyakwazi ukuba wenze isishebo endlini, kunciphisa iindleko zokusebenzisa imali. Kwaye nokutya ukutya okusezingeni elilungileyo ube healthy nawe emzimbeni ngoba izakhamzimba ziyafuneka emzimbeni womntu.

Amaxesha okuna kwemvula alungele kakhulu for umntu onesigqibo sokuba ufuna ukulima ngoba imvula iyanceda kwizityalo, iyazikhulisa futhi nomhlaba uyadinga ukuhlala umanzi ngamanye amaxesha, ukuze uzofumana amanzi azokwenza ukuba izityalo zikhule ngokukhawuleza.

Siyayazi ukuba umhlaba obomvu uritshi kakhulu ezityalweni. Ke ngoko ke kunyanzelekile ukuba xa uza kulima ukwazi ukufumana imanyola nezinye izinto ezincedayo ukuba umhlaba wakho ube rayithi, ube yile soil healthy uyilindeleyo, futhi ke funeke wenze sure ukuba nawe uyazihoya izityalo zakho, uyajonga ukuba zishota ngantoni.